Mo setsong sa rona re ne re apara meaparo e e bidiwang seope. Ka jalo go ile go a farologana ka gonne erile fa batho ba le bantsi ba simolola ba tlhalefa, ke fa ba sa tlhole ba batla moaparo o, mabapi le gore meaparo ya sešwa e farologana thata le ya segologolo.

Re apara meaparo ya setso e bidiwang seope. Ka jalo go ile go a fetoga fa go tsena ka meaparo e mešwa ya sejwalejwale. E o ileng ya dira gore bašwa ba fetogele meaparo ya bone ya setso.

Moaparo wa basadi o ke naganang gore o montle, ke moaparo wa makgabenyana, o o bontshang fa basadi ba ipela ka setso sa bone.

Moaparo wa basadi o ke naganang gore o montle ke wa makgabenyana. Ebile ke nagana gore ke moaparo o o bontshang fa ba ipela ka setso sa bone.

Mosadi o tshwanetse go apara moaparo wa setso sa bone. E le go bontsha fa a tlhompa setso sa gaabo, le gore le go bontsha gore ke motho o o ntseng jang.

Ke akanya gore kamano magareng ga setso le diaparo tsa .

Ga ke nagane gore moaparo wa setso le wa di-fashion-e tsa segompieno, di ka tshela mmogo ka gonne, moaparo wa segompieno ke moaparo e e tumileng thata e e ratiwang ke bašwa ba le bantsi. Ka jalo ga ke nagane gore di ka tshela mmogo, ka gonne moaparo wa setso ke moaparo o o apariwang thata ke bagolo ba rona ba segologolo.

Diaparo tsa setso di tshwere bokgoni jwa go bontsha go .

Ee ke dumelana le seo ka gonne fashion-e ya segompieno e ka thusa go .

Di ile di a ba naya kgololosego, tswelelopele le tekatekano mo go botlhe e bong banna le basadi.

Diaparo tse di jaaka seshweshwe dress.

Di ba tlhagisa jaaka batho ba ba ipelang ka setso sa bone, ebile di ba bontsha setšhaba jaaka baganka ba setso.

Fashion-e e ka dirisiwa.

Fashion-e ga ya lekanyediwa fela mo moaparong.

Ke ne ke ka dira diaparo tse di nyadisang.

Ke makgabenyana, le seope le dibaga.

Ee ke meaparo e mekhutshwane, e e nang le dibaga makgabennyane ya diope e e ntshitseng dinama.